Ewe, ukuphuma uke uhambe uyokonyuka iintaba okanye uhambe uyobukela nje iintaba, iintaka ngaphandle njalo njalo, yinto entle kakhulu leyo. Ngoba ufumana ithuba lobana uhambe uyobethwa yimpepho yasendle, ubuke izilwanyana ezifana neentaka nezinambuzane. Loo nto ikwenza ke ngoku nalapha ekucingeni kwakho ubuye unengqondo okanye unomqondo ohluzekileyo, ukwazi nokucingisisa kakuhle, ingakumbi kuthi thina bantu esiyithandayo ke indalo, yinto entle kakhulu leyo. Futhi ukonyuka intaba nokusefa emanzini yenye indlela leyo yokuzilolonga.

Ngokuthi ndikhangele abadlali abasebatsha, ndifake bona xa siyodlala. Ingakumbi abo abanamendu nabo abaneendlela ezithile, into esiyibiza ngokubana si-skill sokudlala, iingcaphephe. Ndingakhetha bona xa sihamba siyokudlala silizwe loMzantsi Afrika ukuze i-team yethu ihlale njalo ikwiqondo eliphezulu kwezemidlalo.

Ndingabazisa ngokokubana akubalulekanga ukubana ude ungalali ngoba kaloku sonke siyazi ukulala ngokwaneleyo yinto esempilweni leyo. Ngoku xa ngaba uzovumela into yokubana ingqondo yakho ide ithabatheke kangaka, ithi loo nto leyo sewudinga uncedo ke ngoku. Yiyo le nto kumele ungayiqali into oyaziyo uba izokohlula ekugqibeleni.

Ndingayithanda kakhulu loo nto leyo yokuphuma nomhlobo wam sike siyokuzonwabisa, ingakumbi xa sizoba nethuba lokubukela indalo, siphinde futhi sifumane ithuba lokuzilolonga nokuzilolonga. Yinto entle kakhulu leyo ngoba yenza ukubana nendlela ocinga ngayo ibe yindlela empuluswa, esulungekileyo.

Umdlali endingamkhetha wamazwe ngamazwe ndimzise kwiqela lasekhaya, ndingakhetha umdlali obizwa ngokubana nguKylian Mbappé waseFransi ndimfake endaweni kaTshegofatso Mabasa.

Imidlalo eyayidlalwa esikolweni abanye bayayithanda, abanye babengayithandi. Kaloku sonke sinezinto esizithandayo. Abanye bayathanda ukubukela, abanye bayathanda ukudlala. Andinotsho ke ndithi wonke umntu wayenokuyonwabela ngaloo ndlela.

Ingandonwabisa loo nto leyo yokubana ndidlalele iqela lebhola ekhatywayo, ingakumbi xa ilelomhlobo wam. Ngoba leyo nto leyo yenza ukuba mna nomhlobo wam sisondelelane kakhulu futhi ndibonakalisa inkxaso ngokwenza njalo kumsebenzi wakhe awuqalayo.

Ewe, ndiyavumelana kakhulu ngoba kaloku bayabaleka kakhulu ebaleni futhi awungeke udlale ibhola xa ungakwazi ukubaleka. Ibhola ifuna umntu okwaziyo ukubaleka futhi abe yimbaleki enobuchwephesha, eyaziyo into eyenzayo xa ingena ebaleni.

Ndingabanika igama elitsha ndithi ngaBafana, The Boys of the Nation. Eli gama libafanele kakhulu ngoba kaloku xa bephuma apha beyokudlala namanye amazwe babeka igama lethu emephini futhi leyo nto leyo xa bethe bawina kulawo mazwe, yenza into yokubana nakwezemali zalapha eMzantsi Afrika basibeke noko kwinqanaba eliphezulu.

Yho! Ndingayonwabela kakhulu ke loo nto mntakwethu. Namu kudala ndingumntu orhalela ukuzilolonga, intonayo ndiye ndiswele umntu nje ozokuba andikhuthaze nam ndimkhuthaze, sikwazi ukukhuthazana. Ndingayivuyela kakhulu loo nto yobana sivule iingonyana ezithile, sidanise. Yonke loo nto ibe kukuzilolonga, nokunye ke ukuzilolonga kodwa sibe ke siyonwabele loo nto leyo sobabini. Ndiyabulela kakhulu ngokuyicinga loo nto leyo. Ucinga ntoni wena ngokuba sizilolonge ke ngoku sobabini?